Ntho e kgolo e lakatswang ke pelo ya ka ke ho reka mehla le matsatsi ha ke tsoha, ke tsamaye ke etele bo batho ba se ba hodile bo nkgono le bontatemoholo ba sa kgoneng ho iketsetsa dintho tse ngata jwalo ka ho kolomaka dintlo ho itlhapisa. Ke ye ke ba etelle ke ba thuse ka tsona ntho tse jwalo mme ke ba thuse ka ho pheha le hore ke ba fe dipidisi tsa bona ka mehla le matsatsi hape ke lakatsa ekare nka tsamaya ka ya moo bana ba sa itekanelang, ba dulang teng kapa bana ba lahluweng ke batswadi ba bona ba dulang teng, ke ye ka mehla le matsatsi le teng ke ba thuse ke ba phehele ke ba hlapise, ba nwang dipidisi ke ba fe dipidisi, ke bapale le bona, ke ba fe lerato leo ba le hlokang le bo nkgono le bontate le bona ke ba fe lerato leo ba le hlokang, kapa ke ba fe thuso eo ba lakatsang.

Mehleng ya kgale ho no na le dipapadi tse ngata mehleng ya kgale ne rena le papadi ya kgathi, ke moo re tshwarang thapo o mong a tshwarwe ka mona o mong a tshwarwe ka mona na, o mong a tlole a kene ka mahareng a tlole ne re na le papadi e bitswang skipping ne re na le papadi moo re kang tennis e teng, re ngatana ka yona, ne re na le papadi moo re nkang mathini, re bapala ka ona ho no na le papadi ena ne re rata haholo a o thole o mong le mong a tla ka dijo ho bona, re fihle re di phehe, re bapala mantlwane, re bapale dibolo.

Eya, dipapadi di kgona ho etsa batho ba be le bokgoni ba ho ba baetapele ba hlwahlwa hobane o ka thola hore motho e mong le e mong ho na le papadi ae e kgonang ho feta batho kaofela kapa ae ratang ho feta batho kaofela papadi eo o kgona ho thusa batho ba bang, o kgona ho ruta batho ba bang ka yona, hore e bapalwa jwang ang. Jwale ke ya dumela e kgone ho ba etsa baetapele ba hlwahlwa ebile e ka ba fa le mosebetsi o hantle.

Ke hore, rona re le ma Afrika Borwa, re ba bontshe ka mokgoo papadi eo re e ratang ka teng, ka mokgwa oo papading eo e leng bohlokwa ka teng, ebile ka mokgwa wa ho papadi ena e ratuwang ke batho ba bangata, ebile e kenya ee maAfrika Borwa naheng ya rona hore re tsebisahale ka yona haholo. Papadi ena ya re kopanya, re le batho, e etsa hore re ikutlwe re le hantle, re thabile, re le batho.

Papadi e ke e ratang ke papadi ya bolo. Papadi ya bolo e na le melao e mengata jwalo ka molao wa pele, ke hore le sa ra yana ke hore o sa tshwara bolo ka matsoho ke hore ho sehlopha seo se bapallang se ka hlola ha o le mo bapadi wa sona. Haba tlameha ho hlobola diaparo tseo dlalang bolo ka tsona o eme ka hara sebakeng sa papadi ke hore ha le bapala hoba wa le molao wa hore ho win ha le hlotse le ya pele dibakeng tse phahameng.

Papadi ena ke rata ka hobane e ya bontsha ka mokgwa oo batho ba bapalang ka teng le ka mokgwa o papadi ya bona e fellang ka teng. Eya, teng ba lematsana empa neng e ha wa tlameha hore ha o le ka hare, o hlole o be bana wa pele hape ke rata ka hobaneng hore e na le ho ntshehisa ka mokgwa oo batho ba e bapalwang ka teng le ka mokgwa o batho ba hlahisang difahleho tsa bona ka teng.

Ho ikwetlisa ho lokile haholo hobane ho lekanetseng mmele wa rona ka mehla le matsatsi tlamehile re utlwe re ikwetlise hore mmele ya rona e dule e na le masole a mmele a nang le matla. Ho ikwetlisa ho thusa le hore mmele wa hao o dule o itekanetse ka mokgwa, o tlametse o itekanela ka teng. Hape hangata re lokela ho tseba se re se jang ha re ikwetlisa le se re se nwang hore re thuse mmele ya rona re sa kula ka pele kgafetsa, le kgafetsa, re sa kula.